Umqwayito wenyama yenkomo, kusikwa izihlunu enyameni yenkomo ze zifakwe izinongo, zixhonywe ukwenzela ukoma kwazo kukhawuleze. Emva kokuba zomile ziye zibe ngumqwayito.

Kubalulekile ukucinga ngeendleko zamafutha wesithuthi ozisebenzisayo efama kuba umsebenzi wokufama uxhomekeke kwezi zithuthi njengoko ziyimashini ezincedisanayo nokulima indima enkulu, ekhawulezileyo. Ukusebenza ngezithuthi kwenza umsebenzi ube mncinane kungoko kubalulekile ukuba iindleko zamafutha wesithuthi kunyanzelekile ukuba zicingwe. Indima eziyidlalayo ibaluleke kakhulu ngoba uphuhlisa kakhulu.

Izinto ezenza kube nzima ukulima iitapile zibandakanya isimo sezulu esibi, ukutsho amaqondo aphezulu emozulu, umhlaba ongenazondlo, ukunkcenkceshela ngamandla okanye ukunkcenkceshela kancinci, kunye nezifo eziza nomhlaba kunye neerhorho ezibulala izityalo. Izinto ezenza kube lula ukulima iitapile uquka amaqondo alungele ukulima ezulu, isimo sezulu ke ukutsho, umhlaba onesondlo kakhulu olungele ukulima nokutyala, ukunkcenkceshela ngokwesimo esilungileyo.

Abafuyi kufuneka baqinisekise ukuba izilwanyana zabo zitya ukutya okunesondlo, okulungeleyo ukuba zivelise ubisi. Kwaye funeke baqinisekise ukuba zihlala endaweni yesisimo esilungileyo ukuba zibe kanti zihlala ntofontofo ukuze zizokwazi ukuvelisa ubisi olwaneleyo. Kuyafuneka baqinisekise ukuba uhlobo lwenkomo leyo okanye bhokhwe leyo luluhlobo oluvelisa ubisi olwaneleyo.

Zikhona izixhobo ezithintela kuba imfuyo zingahlaselwa sisifo esithile esithe sakhona, ziquka izigonyo zezilwanyana. Ezi izigonyo ziyafikeleleka kumntu wonke kuba abelimi bakhona ukuqinisekisa ukuba zonke iindawo ezisemaphandleni nezilungiselela ukuba abafama bafame kwaye bafuye iimfuyo zabo. Abelimi baye bazindwendwele ezi ndawo ukuyo ncedisana nezifo ezithe zavela, i-outbreak ngelamakhumsha, bancede kwa bagonye isifo singekathathi ngqalelo.

Kukukhulisa amafama asezilalini akhuthazeke aqhubeke nokulima. Kukuwanceda ukuba nawo afumane imali noko ebonakalayo ekhuthazayo ukuba aqhubeke esenza oko kulima. Izityalo zabafama asezilalini ziye zithande ukuba fresh kuba bona basebenzisa iindlela zokuqala zokulima ngaphandle kokuba babe besebenzisa ii-pesticides nee-fertilizers ngokwamakhumsha.

Imifino ekhula ebusika sisipinatshi, yiminqathe, ikholiflawa, ibrokholi, ilethasi neminye ke imifuno eluhlaza.

Incedisana ekuphuhliseni ekuhlaleni kuba akusoze kubekho mntu ulambayo akudingeki kutya xa kukho umntu othe walima. Kuba xa kuthe kwakho umntu odingayo umlimi lowo uyakwazi ukuyoqathula amagqabi ambalwa egadini yakhe ancedisane nalowo udinga isondlo. Ikwanceda nasekwazini ukuzuza imali xa kuthe kwafika lowo mntu ufuna ukunceda ekuthengeni akhuthaze loo mlimi ngemali athenge ke loo mifuno ithe yalinywa kwigadi yaloo mlimi.

Ukhetha ezo iipesika ezivuthiweyo ezivuthwe kakuhle ze uzisike zibe yimicwe emincinci, emva koko uzibeke elangeni ukuze zome kangangee yure ezintandathu ukuya kwezisibhozo iiyure ngosuku. Xa zithe zoma zangabi ncangathi zilungele ukuba uzibeke esityeni apho uza zifaka izinongwe ezifana neesinamoni. Qaphela ke ukuze zingabi nombala omdaka ungazifaka kwamanzi elamuni.

Ukuvuvuza kuncedisana nezinye zezityalo ezininzi ezikhupha ukutya entsimini. Ngoko ke ndingaziva ndichulumancile kuba ke i-pollination incedisana nekukhupha ukutya, ukuprodyusa ke ngokwamakhumsha ukutya, okuhle kwaye okuninzi. Ukutsho ukuthi ke zingayichaphazela imveliso yam ngokuba ndingakhupha izityalo nee-products ezininzi kuloo pollination zizawube zizimisele kuyo.

Imicelimngeni yokufuya iinkukhu ibandakanya ukuqinisekisa ukuba izifo azizichaphazeli iinkukhu zakho, isimo sezulu asizichaphazeli iinkukhu zakho. Ukuqinisekisa ukuba zihlala endaweni ecocekileyo kwaye ilindle lazo uyaqinisekisa ukuba uyalihoya, uyalinakekela. Amaxabiso okudingeka kweenkukhu kunyuka kusihla, oko ke kungayichaphazela inzuzo yakho oko.

Ndingaqinisekisa ukuba izikhenkcezisi zam ziyasebenza ukuze ndiyifake inyama emkhenkceni ingade ikwazi ukunyibilika ibole. Ndingakwaqinisekisa ukuba iiplastiki ezo ndizifake kuzo inyama azingeni moya apho zinongena ukungcola. Ndingabhala usuku ezingene ngalo nosuku ekufuneka zibe kanti seziphume ngalo. Ngoko ke kukuqinisekisa ukuba inyama yam isakulungele ukuhlala for ixeshana emarikeni ingekhange ibe kanti iyabola.